Jwalo ka motswadi wa bona, ke a ba dumella hore ba ka ya ba lo sebedisa Wi-Fi library empa ba kgutlele lapeng e sale ka nako. Letsatsi le ntse le tjhabile mme ba hlokomele le di-phone tsa bona. Hobane dinokwane di ngata motseng mona.

Seo se tlo etsa diqabang hobane motho le motho o lokela hore a ipatalle sekotlolo sa hae sa satellite mme ebile ha a tsamaya, a tsamaye ka sona. Ke le monga motse, nke se kgone hore ke arolelane seo le bona hobane motho le motho o lokela ho ipatalla sekotlolo sa hae.

Ha ba tlameha hore ba nlekanyetse hore ke tla sebedisa data ho fihlela nako e itseng hobane data ena ke data e sa lekanyetsweng, mme ebile ke data e ke rekang kgwedi le kgwedi. Ha ba tlameha hore e fele ka mora beke, kapo beke tse pedi kapa tse tharo. Tlamehile e nqhobe ho fihlela kgwedi e fele, mme ke kgone hore ke reke e nngwe hape.

Katara ya ka ya decoder e lahlehile mme ke ile ka kenelwa moo ke dulang teng lapeng. Mme ba ile ba utswa decoder eo. Ke kopa le tlo nkenyetsa e ngwe, nomoro ya ka ke ena mabitso a ka ke ana. ID number ya ka ke ena mme ke kopa le lletsetse, le mpolelle hore le tlo batla bokae hore le nkenyetse katara e ngwe ya decoder. Kea leboha.

Ho ya ka pono ya ka nna ke bona e le ntho e hantle hore o reke koranta mme o kgone ho bala. Hobane ditaba ditaba tsa seterateng di ka o kenya mathateng, e bile ha di na bonnete ba hore ke nnete kapa ha se nnete.

Ho ya ka nna ha hona diphetoho tseo nka di etsang hobane ha ke na bothata le mmino o motho ao ratang. Motho le motho o mamela mmino ao ratang. Mme o mamela mmino o tsamaisanang le maikutlo a hae ka yona nako eo.

Motho ona o lokela ho reka data ho tle a kgone ho kena internet-eng. Mme ha ebe o na le bothata o ka tla ho rona re tlo o thusa. Mme ebile re be re o bontshe re o hlalosetse hore o lokela hore o etse jwang ho tle o kgone ho kena internet-eng ka motjhini wa hao.

Founung ya hao o kena ho di settings mme o lokela hore o set-e hore o tlo sebedisa data e kae ka nako e kae. Hona le mo o kgonang hore o set-e hore o hloka data e itseng ka nako e itseng ya bokae for matsatsi a makae.

Dumelang ke kopa ho botsa hore lebaka la etsang Wi-Fi e sokodise ke eng hobane ke lokela ke etse mosebetsi o potlakileng ka nako mme kea sokola. Ha ke kgone ho etsa hobane Wi-Fi ena ya sokodisa. Ke kopa le njwetse hore ke di ntlha tse feng tseo ke tlameha hore ke di latele hore Wi-Fi ya ka e kgutlele ho sebetseng ka potlako, hobane ke hloka ho e sebedisa.

Nka mo eletsa ka hore a tlaleha taba ena sepoleseng. Hore maponesa a tsebe ka bothata ba hae, mme ebile a bue le baahisane a jwetse baahisane ka tlhekefetso ena. Mme bahaisane ba kgone ho dula le yena fatshe, ba mo thuse. Kapa aye ho ditsebi tse tla kgona hore di bue le yena hantle mme ebile ba be ba mo thuse.

Motswalle ke o tsebisa ka di series tsena tse tla kenang kgwedi tse tlang tse pedi mme ke di rata haholo hobane di monate. Ke kopa hore ka letsatsi leo o di shebelle, mme ke tla o hopotsa hore re di shebelle mmoho. Hobane ke di series tse monate haholo, tseo ke di ratang.

Dipontsho tsa mehleng ya kgale e ne e le dipontsho tse menate hobane ho ne ho sena mapona-pona di founung mme le marangrang ana a hona jwale a ne a le siko. Empa hona jwale bana ba se ba shebella mapona-pona, ho se hona le marang-rang a bitswang bo di Whatsapp, di-Facebook. Moo o kgonang hore le romellang di ntho tse sa lokang kapa hona ho bua le metswalle ka di founu.

Se etsang se etsang hore Wi-Fi e ikarole ke ka hobane Wi-Fi e emetse mantswe a mabedi, e leng wireless fidelity. Ke ka ho e arohantsweng.

Batho bana ba lokela ho tobetsa ho di settings hona mohaleng wa bona. Hona le ntho e bitswang di settings mme ba latele mo hore Wi-Fi e ho kae. Mme ba e etse hore e be e be on-o e be on-o. E kgantshe lebone le lekgubedu ho bontsha hore e connect-ile Wi-Fi eo.

O lokela ho sheba hore Wi-Fi e tshireletsehileng ke efeng mme a seke a tobetsa fela Wi-Fi e tla etsa hore phone ya hae e ba ne le ntho e bitswang virus-e. O lokela ho tobetsa hantle mme a kope di nomoro tse tla etsa hore Wi-Fi e sebetse. Empa hona le tse ding tse sa hlokeheng nomoro e leng yona password, tse ding di kenela fela di connect-a fela mohaleng wa motho. Empa o lokela hore a etse bo nnete ba hore Wi-Fi eo e sireletsehile mme ebile o tseba le lebitso la Wi-Fi eo a connect-ileng ka yona, a se ke a connect-a feela. Mohlomong e tla ba ya lebitso la shop-o kapa ya lebitso la bank-a tseo ke di Wi-Fi tse leng hore di ya tshepahala.